Ukukhokha izimali zonyaka ku-overdraft kungamukeleka uma kunesidingo esiphuthumayo futhi kungakulungiselelwa kahle, kodwa uma kungenziwa kungcono ukuyigwema noma ukufunda, okufuna izindlela ezibiza kancane zokubhekana nezindleko zesikhashana.

Ukuthola ukuthi isimo sezempilo enginazo sizowandisa kakhulu amaphrimiyamu enkamva yomngcwabo kungangidumaza kakhulu, ngizizwa ngikhungathekile futhi ngikhathazekile ngoba leyo nkamva bengingaba bekungaba yindlela yokuvikeleka. Yokuvikela umndeni wami ensindeni zezindleko zomngcwabo kodwa manje ibiza kakhulu kunalokho engingakukwazi .

Yebo, umcabango wokukhokha izimali zonyaka ze-overdraft ngesikhathi sezincindezi engokomnotho kungadala ukucindezeleka okukhulu kimi, nansi indlela engingangazizwa ngayo. Ukukhathazeka ngokwezimali, ukungabaza nokwesaba ikusasa, ukuzizwa nginecala .